Halo? Halo motswalle. Ho na le di-series-e tse pedi tse tlo bapalang kgweding e tlang. Ke o letseditse tsena hore o se ke wa fetwa le wena. Series-e tsena ke tse shebisaneng le rona bo ntate le mathata a rona hle monna. O se ke wa fetwa, ke tla o romella dinako tsa teng hore di tlo bapala ka nako mang? Ho lokile ngwaneso.

Tjhe, ha ke le tseleng e kgutlang mono Durban-e, ha ke ile ke utlwa ditaba tsa hore leshala la ka la router di ile la senyeha. Tsela e bobebe ya ho lokisa mabaka a kopaneng le leshala la router enngwe feela. Ke hore o reke leshala le leng hobane ho hloka internet-e kapa yona Wi-Fi. Ke mathata hobane data ya tura matsatsing ana, jwale tsela enngwe feela kore o reke leshala le leng mabenkeleng ano a rekisang mashala a teng. Hobane sesosa hangata moo ka fumanang hore le shwele, o ka fumana hore ke leru le otluwe ke leru, kapa ke loadshedding e ka etsang ntho tseo.

Nna motjha o ko ratang wa ditaba ke motjha ona wa marangrang, wa Facebook kapa yona WhatsApp-o. Ee, yona e mengata koranteng e teng, televisheneng e teng o ka shebella ditaba TV-ing ya hao. Empa e ke bonang e le bonolo hobane re dula re le marangrang ka nako tsohle, ke mono moo Facebook-ung le hona WhatsApp-ong. Moo o tla e fumana o ifumanela ditaba tsa hao teng, mekgwang yohle ena e fapaneng ya ditaba.

Tjhe, eno hohang ha e no loka taba ya hore ke fane ka password ya ka ya marangrang ya Wi-Fi. Ha mpe a lo ithekela data hobane nthwena e tlo re qabanya eno hobane hosane mona ke nna ke patalang ke le mong, ke patalla Wi-Fi ena. Ha tlo nthusa, ha tlotla ho nna mona a re, tjhelete ke ena moo. Tlatselletsa mono ha o lo patala. Jwale e keke be ya loka ngwana mme hobane ho mo neha password ya ka, ke mona a tlotla ae neha le metswalle ya hae le di-family tsa hae, kaofela batho bana ba ke sa ba tsebeng. Ke fumane hore jwale kgatello e ba ka ho nna ka mona. Jwale eno ha e kgonahale hohang. Hohang .

Ee, ho bua nnete feela diphatlalatso tse tswang ka ntle tsa ditaba naheng ya rona ya Afrika Borwa ke ntho e ntle. Hobane re tlamehile re tsebe hore ho etsahalang mafatsheng ana a kantle ho naha ya rona. Eno re tlamehile re e tsebe hobane re karolo ya lefatshe lena kaofela. Jwale ha re sa tsebe se etsahalang lefatsheng empa re le karolo ya teng, ho tlaba boima ka ha rona. Re tlameha re tsebe hore ho etsahala eng? Lefatshe le tswela pele jwang? Tsela e ba se ntse ba le pele ka yona ke e fe? Re tlameha re ithute. Jwale diphatlalatso tsena di a re sebeletsa hore re ithute hore mafatsheng a mang ho phelwa ka tsela e feng? Ke nahana ke ntho e ntle eo.